Ka nnete fela ke dumela e le nnete, nnete kore ha ra qhekanyeletswa ke batho, empa batho ba bang ba tlile ho tlo ekeletsa tumelo ya rona. Hobane re ne ntse re rapela, Basotho ne ba rapela Modimo wa kgale kgale, tlatla matjholo re ne re phela nakong eo re dumela se re dumelang ho sona ntse re phela nakong eo re dumela ho sona se re dumelang ho sona, empa tsebo e ngata e tlile haholo ka Manyesemane. Tsebo eo e ba tlileng ka yona ke yona ena mohlomong ya Baebele, empa Baebele e tlile jwale ho tla ruta dintho tse itseng tse rona ne re se na tjhebelopele ya tsona, mme e re butse mahlo mane le mane, ya re bontsha hore re na le tumelo e le nngwe ntle le tumello tse ngata, mme re tlameha re tie ho ya rona tumelo ka tsebo ya bona.

Rakgadi ne ke kopa o tlo nhlalosetse haholonyana, ka ho ya lebollong la bomme. Ke batla ho tseba haholonyana ka setso le dintho tse itseng. Tjhe, ha ke na o tella ke re ho wena o tswa teng, empa ke batla ho botsa hantle hantle motho a ileng a ya, a fitlha moo le hore ho jwang moo, e be boingodiso ke ingodisa kae le metjha e loketseng ke e jwang, hore ke nyolohe ke ye thabeng lenna.

Eeh e batla e sa loke taba teng, empa monate ke hore, e ka buisanwa hwa thwe ntate e be yena a nkang bana le kantle ho re mohlomong re iphumane re le kantorong tsa molao re dutse moo re ngangisana ka sena empa e ka loka pakeng tsa mme le ntate wa bana. Ka tsela ya hore, mohlomong ka Meqebelo bana ba tla ba ho ntate, mme mahareng a beke e be bana ba phehela le mme hobane mme ke mohlokomedi wa bana a moholo ha ba hlapisa hore ba ye sekolong kapa mafapheng a thuto ba lo ithuta teng. Ka hoo, e ka kgona ho etsa tekatekano pakeng tsa bona bobedi.

Ka nnete fatshe fatshe ho ba hotsho, ho boputswa ho bontsha hore ho no phehetswe, mme le mashala a sa le a tletse tletse hohle mona, a tletse le lebala le mesi e nkga maboteng, mare ka mora nako e tlohe hape re lebale ka lefu leo. Le mme kapa ntate e re mobileng, re thabele hore o dutse ka kgotso bakeng seo, re hopole fela dintho tse neng re di etsa ha re na le yena.

Ke ile ka iphumana ke le lehlatsipa la kgethollo. Kgethollo e bohloko hobane o ikutlwa e ka re ha o tsebe o no phelelang, ebile e ka re motho enwa ao kgethollang o moholo ho wena, wena o monyane empa o bona le lekana ka tsela tse ngata. E ka re o ka ikemela wa itwanela mara, o bone hore ha o no kgona hobane e ka re o emetse ho wena, ekare o hodile kapo o moholonyana ho wena ka se seng, mme o qetelle o ikokobetsa ho yena, empa ao kgetholla, e bohloko haholo kgethollo.

Ai tjhe, ha ke dumellane le bona. Empa bophelong batho ba bang ha ba tsebe moo re yang ebile ha ba tsebe moo e tlare tsatsi le leng Modimo a re nke a re ise ho lona. Ka tsela eo, ke re mohlomong bona ha ba dumellane le yona hobane ba na le tumelo e ba e buang, ho na le dintho tsena tse ho thweng ke di-propaganda bophelong ba motho e mong le mong, mme ntho tsena tse ho thweng ke di-propaganda di fihlile tsa tjhentjha seemo le tsela e re bonang ka teng, mme ntho tseo di nkile maphelo a rona di ya hahlametse tsa nka, mme tsa lahlela moo rona re qetelletseng re se na lethabo, empa ka hobaneng ba re ekeleditse batho ba tlileng mohlomong ka tsona mohlomong di-holiday tse, ba re thusitse ka nnete.

Ka nnete, ke ntho e ke e sebeletsang letsatsi le letsatsi, hobane ke batla ho ipona le nna ke ena le se e leng sa ka, ebile ke na le tokoloho moo ke phelang teng. Ha o sena bodulo kapa o se na ntho eo thweng ke taolo ya bodulo moo o dulang teng haholo, o ikutlwa e ka ha wa tshireletseha ekare wena o feleditse batho lefatsheng lena. Seo se etsa hore e be ka nnete o ikutlwa ka tsela eo wena o seng hantle ho yona.